Umehluko phakathi kwenkolo yobuKhrestu nenkolo yakwaXhosa, inkolo yobuKhrestu isebenzisa iBhayibhile inqula uYesu, inkolo yakwaXhosa inqula izinyanya isebenzisa amasiko nezithethe.

Ukwazi imithetho kunye nemigaqo kubalulekile ukuze bakwazi ukuyithobela kwaye bayisebenzise ukuze babe nefuthe elihle kwaye bakhusele indawo yabo ngokusebenzisana.

Hayi, andiqondi eli siko lithintela inkululeko yomntu wesilisa kwaye linokuba yingozi kwimpilo yakhe kumaxesha amaninzi.

Kukho izizathu ezininzi kwaye inokuba yinto ebalulekileyo kwinkcubeko, abantu babe nefuthe elihle.

Kukho xhego lithize lifuyile, linentlanti yeegusha neebhokhwe, amasimi aluhlaza athe tye, igadi ichumile. Nje soze ulibone eli xhego, ulibona kanye enyangeni kodwa iigusha zalo ziyaphuma ziyaphinda zivalelwe.

Kukho ukutya okuthile okutyiwa ngamaVenda, ukutya kubizwa amapani worms. Kwenziwa suphu, kwenziwa gravy, kwenziwa yonke into. Zange ndakubona kodwa ndiyava kuthethwa ngako. Ndirhalela ukuwuva nangona konqeneka kona kodwa ndiyarhalela ndive incasa.

Ludlala indima yokudibanisa uluntu kwaye luncede ekujongeni imingeni engqongileyo kunye lukhuthaze uphuhliso oluzinzileyo.

Ukudibanisa okuthe ngqo nabantu abavela kwiimvelaphi ezahlukileyo kunokunceda ekujongeni iimbono ezingezizo kunye nokufunda.

Ukufumana indlu ebonelelwe ngurhulumente kufuneka ufake isicelo kwiofisi yasekuhlaleni okanye kwiwebhusayithi yasekuhlaleni. Ube ngummi walapha eMzantsi Afrika kwaye ungabi nendlu ebhaliswe phantsi kwegama lakho.

Angamkhuthaza ngokuthi afunde kunye naye, axoxe, akhethe imibhalo enomdla anomdla kuyo umntwana kwaye amkhuthaze ekubeni ayifunde rhoqo.

Kunefuthe elikhulu kulutsha ngokuthi likhuthaze ukusetyenziswa kolwimi nenkcubeko, ukudibanisa uluntu kwakunye nokukhuthaza ubuchule nokudala ethi iphucule umgangatho wolwimi.

Abantu baselokishini ngabantu abanobuntu obohlukileyo njengokuthi banamandla, bomelele. Bajongana nemicelimingeni bobomi bemihla ngemihla kodwa basoloko besonwabile njalo, abanye baqhayisa ngenkcubeko yabo nendabuko.

Ukukhwela iimoto ezithutha abantu ezilalini ezinye ezindlela zothutho kwezaa ndlela zimbi kunokuba yindlela yodibana nabantu abatsha bakhe ubuhlobo. Nidibane neendlela ngeendlela abantu abaphila ngazo.

Umntana wenkazana unokuba nelungelo lokuzisa kuyise kodwa kuxhomekeke kwimigaqo nemithetho yosapho kwaye namasiko ekhaya apho umntwana akhoyo.